Endingawutshintsha ngowexesha lodlala, playing time. Ndicinga uba imizuzu elishumi elinesihlanu imbalwa kakhulu for isiqingatha nganye somdlalo. Ndingakhetha ukonyusa, atleast umdlalo uthathe imizuzu engamashumi amabini isiqingatha ngasinye ukwenza amashumi amane umdlalo uphelele.

Ndingaqinisekisa uba umntu ngamnye unikwa uxanduva lokuba kwimidlalo emithathu, ukuba akenzanga kakuhle uzotshintshwa kubizwe onmnye umdlali ecaleni ukuze abantu bahlale bekhuthazekile besenza kangangoko banako ukuphumelela imidlalo yabo. Ngexesha lokuzilolonga baqinisekise ukuba balolonga ngohlobo apho bazotshalenjana ukuze xa bedlala namanye amaqembu, qela, babe sebeqhelile ukulwa emdlalweni. Umntu ngamnye ayazi ukuba udlale into engamkelekanga ayiloxanduva lakhe yedwa, itimu yonke iphelele izawuluthwala uxanduva, kuhlonitshwane emdlalweni.

Ndingathi ndingumntu othanda uchitha ixesha lam nosapho. Okokuqala ndinomntana omncinci, ixesha elinintsi andikwazi ukuphuma nabahlobo funeka ndihoye umntwana. Yaye andingomntu othanda kakhulu uhamba, ndiyakuthanda uzihlalela ndisebenze endlini ndonwabe nosapho lwam. Kodwa ke ngamaxesha athile ndiyaphuma nabahlobo sihambe siye kwiindawo esirhalela ukonwaba kuzo. Ndingumntu nje onjalo, ixesha elininzi ndilihlala ekhaya ngenxa yabantwana nosapho lwam.

Ixesha elinintsi kuba ke bedlala behleli phantsi, ndingatsho ndithi impilo yabo kufuneka baziqhelanise nokuzilolonga ukuze bangatyebi ngokungapha ngokwamkelekileyo. Kwaye ke kufuneka baphumle bangahlale bejonge isikrini sekhompyutha ixesha elide ukuze nabo amehlo wabo angaqalwa yingulo. Kona kona imidlalo ye-esports ngoku yamkelekile iqhelekile futhi yaye ingqondo zabantu abayidlalayo ziyaphala kakhulu. Into nje ilapha kwimpilo nomzimba, umntu funeke ahlale ezilolonga ngamaxesha onke.

Ixesha elininzi eyona midlalo ithi qatha nguMonopoly, i-snake and ladders, itshesi yenye yemidlalo abantu abayidlala bebaninzi. Kwaye idlalwa kakhulu nasekuhlaleni ngabantwana xa bedlala nabantu abadala xa bezonwabisa, naxa abanye ke bekwezindawo zoku gembhulisha ziyadlalwa. Kwaye ke zii-games ezikwaziyo uvumela abantu abaninzi badlale ngexesha elinye. Ndicinga uba yenye yezinto ezinegalelo ezidala uba zithandwe kangaka.

Mna okay, mna ndidlale ndidlale kakhulu u-three toti, three tins. Ndadlala uspini, ndadlala amaqobondize, ndadlala unophuca, ndadlala u-hula hoop. Ixesha elininzi bendidlala nabahlobo bam abangamantombazana, sibaninzi nasefemelini kwisapho lwam bekukhona amantombazana amaninzi kakhulu. Ibiyimidlalo eyenza sonwabe kakhulu, sisebenzisane sakhe ubuhlobo ngakumbi, sincedane. Sifunde khona kuloo midlalo uncedana nothandana, nemvano. Ibiyimidlalo nje emnandi, ndikhule kamnandi shem kakhulu. Oonophuca kudlala ngamatye, kubekho ilitye elikhulu elijulwa phezulu uthathe amanye wakhuphe uphinde uwafake. Ku-three tins ukhaba iitoti ziwe, nimane nizama uyovusa ezo toti niliqembu.

Ngoba abantu bayayazi nangoku besikhula abazali bebedla ngosikhuthaza ngoba masihambe siye phandle silolonge imizimba, sidlale ukuze sihlale sibatsha, iingqondo zethu zibaleka kwaye zisebenza kakuhle. Abantu abaninzi basazazi ezo nto, nto nje kukuba ngoku zininzi iziphazamisi ezenza umntu angakwazi uphuma phandle. Angakwazi ukwenza izinto arhalela uzenza, abantu abaninzi. Bambalwa abangazaziyo. Kwixesha langoku wonke umntu uyayazi uba kunamandla angakanani na udlala nozilolonga xa ungumntu, ngakumbi ke engqondweni ukuze ukwazi ukucinga, ukuhlela, ukuthatha izigqibo, nophila ubom obunebhalansi.

Umthetho endingawongeza ngumthetho wee-unisex players. Ndicinga uba iqembu akunyanzelekanga kubekho abadlali abangamadoda kuphela kwelinye ibe ngabadlali abangabafazi kuphela. Kungadlalwa kakuhle nokuba itimu okanye iqela lidibene abantu abangoomama nabangootata, okanye abafana namantombazana. Ndingamisa loo mthetho uba nabani na unelungelo lodlalela itimu enkulu elizweni lakhe. Kungabikho itimu ekuthiwa yeyamadoda yeyona inkulu okanye eyabafazi yeyona inkulu, baxubane nje.